Ke nahana hore sena se etswa ke hobane batho bana ba pheha dijo tsa bona ka ntho tse itseng, mme tse ahang mmele. Ke ka hoo ba dulang ba phela nako e telele. Mme ke nahana hore re ka ithuta ho hongata ka bona ka hobane le rona ha re ka ithuta ho phela ho tshwana le bona, re ka qetelletse le rona re phetse nako e telele.

Ha ke kopane le batho ba sa batleng ho bua puo eo nna ke e buang. Ke bua puo ya ka, mme le bona ba bue puo ya bo bona ka ha ba sa batle hore ba ka ithuta ya ka, kapa ba ka leka hore ba bue eo ke e buang.

Ke nahana hore ha ho ntshiwa mahadi ka seo ntse se dula se etswa, ke nka dula ke etswa ntho eo ka hobane e le yona ntho eo ke bonang ho le betere. Ya hore ho tshwanetse hore ho tle batho ba habo monna mme ba eme kantle, ba hweletse diboko tsa lona. Mme le ba dumelle ba kene, ba ntshe tjheletenyana eo e ba e ntshang mme ba kene ka hare ba buisane. Ha ba qeta ho buisana, ke nahana hore ba kena ka tlung ba buisane, ho kgethiwe hore makoti ke ofeng hara bona moo? Mme ho qetiwe, ho jewe, ho ketekwe, ho be monate.

Ke nahana hore ngwana a sa tloswang kgutsana o ye o mo bone ekare o tswa tseleng. Haholoholo ke bona bana ba sa tloswang dikgutsana enkare ba latelwa ke sefifi haholo. Ntho e nngwe le e nngwe eo ba reng ba e etsa, e ya kwaa. Mme ha hona ntho ekareng e tsepame bophelong ba bona.

Ka pono ya ka, ke nahana hore baholo ha ba etsa sena. Ba thibele ngwana ngwanana hore le ha ka leka a bapalla bashanyaneng, empa a se ke a ba mmeleng. Ke ka ho ya ka nna.

Nahana hore taba ee ya hore bana ba banana ba se ke ba ja mahe, ke tlile e fetisetsa baneng ba ka. Mme, haholoholo le hore le ha ele ngwana ngwanana, ha wa tshwanela hore o eme monyako hobane o tla hlahella kotsi.

Ke nahana hore ho ya ha banana lebollong, ke nahana hore ba ya hobane ba batla ho tiiswa mme ebe basadi ba sebele.

Ke nahana hore Basotho ba nka kobo e le seaparo sa bohlokwa ka hobane se a futhumatsa. Mme e le yona ntho e ba e sebedisang haholo.

Ke nahana hore ke ka mabaka a hore re le batho lefatsheng mona re fapane, mme le ditumelo tsa rona di fapane. Ke ka hoo batho ba bang ba kereka dikereke tse itseng, ba bang ba kereka dikereke tse itseng. Ke ka mabaka a hore ditumelo tsa rona ke ntho tse sa tshwaneng.

Ke nahana hore ke tlo ba ruta ho pheha meroho e fapaneng. E tshwanang le sepaile, ka hobane se phehwa ka tsela e itseng. Mme le dihaba tsa khabetjhe, se phehwa ka tsela e itseng.

Nkgono wa ka o ne a mpalla ditshomo tse ngata tse fapaneng. Mme eo ke neng ke e ratile haholo ke tshomo ya dimo, mme dimo e le ledimo le jang batho. Lene le tshosa mme le dula tulong ya lona le le leng. Mme ka tsatsi le leng e ile ya etsahala hore e utlwane le ngwana eo hothweng ke Tselane.

Ke nahana hore ke ntse ke le mafolofolo ebile ke ntse ke tseba hona ho tjeka. Mme ke le motho wa mosadi, ke rata mokgibo haholo ka hobane e le yona ntho eo rona basadi ba basotho re e tsebang haholo ho fetisisa, mme eo re ratang ho e etsa.

Ke nahana hore ngwana o rehwa lebitso ha a qeta ho belehwa e le ka mabaka a itseng. Ka hobane, ba bang ba bana ba qetelletse ba sa fihla lefatsheng. Mme ke nahana ha o mo reha, e tloha ho bile ntho e ileng ya etsahala ha a ne a tswalwa. Mme ke ka hoo a ileng a rehwa ntho e itseng.

Ke nahana hore diaparo tsena di etsa kgesollo pakeng tsa batho. Ka hobane motho haholo ha a apere thapo, ona le hore batho ba bang ba mo shebe ka tsela e itseng e le tsela e sa lokang. Haholoholo le mona ditekesing, hothwe motho a kentseng thapo o dulela morao hore a se kebe a dula ka pele ho batho ba sa e kenyang thapo.

Ke nahana hore molemo wa lebollo ke ho tiisa mme le ho aha. Mme haholoholo, ke hlompho eo ba e rutwang yona thabeng moo.